Le nto sekuyinto vele ekhona. Seziningi kakhulu iy'ndawo esezitholakala kwiy'nkundla zokuxhumana eziba indawo la ezaluleka ngezindaba ezenzakalayo emhlabeni seziningi zikhona. Ukwethembeka sengingasuke ngithi kuthemba othembayo, abangathembi okwabo ngoba uma kuwukuthi uyayibeka into ekhombisayo ukuthi iqiniso umuntu kukuyena ukuthi uyakholwa noma kakholwa and ukuthi bangasebenzisana kanjani, hhayi sekungaba yinto ebonakala phambili koda indlela yakudala yokukhipha izindaba neyamanje sekuhlukile. Izinto eziningi seziyashintsha, intsha liyathathwa over, liyathathwa nje izinto seziyashintsha izinto ziyaguquka manje.

Ngingathi mina umculo ofanelekile ekutheni ukuthi ufunde kahle kungaba umculo ongagxili ikakhulukazi ekutheni ukuthi kube khona ukukhuluma, ngoba umuke wadlala umculo owuthandayo, okhona ukukhuluma kakhulu umqondo wakho uzolahleka ngoba uzovele ucabange ngemibhalo yomculo kunokuthi ucabange ngento oyifundayo. So, engingakusho ukuthi ugxile kukona kakhulu umculo onjenge-jazz, umculo onjenge-deep house, nomculo onjengamapiyano kanje. Iwona mculo ongasuke ugxile kuwona kakhulu, ya into ekanjalo.

Ngicabanga ukuthi indlela engcono yokuthi sixhumane kungaba ukuthi sixhumane ngokufonelana ngoba uma ngithatha ukubheka akuvamisile ukuthi noma kuthiwa inethiwekhi iyahlupha uma uzama ukufonela umuntu ungamtholi, kodwa uma kuwukuthi inethiwekhi iyahlupha. Uma kuwuthi nizama ukuxhumana ngokuthumela ama-message ilokho okuba yinkinga kakhulu. So, kungaba ngcono ukuthi sixhumane ngokufonelana, iyona ndlela engibona ingcono kakhulu.

Ibe nomthelela omkhulu kakhulu ngoba imishini le yethekhinoloji yale nsuku isinengxenye enkulu eyidlalayo ey'mpilweni zabantu, imiphakathi, iy'kole, abantu, kukonke kuhlangene. Ithekhnoloji isiyenze izinto zaba lula kakhulu, abantu sebakwazi ukuthola ulwazi lwezinto kalula kunokuthi bagijime phansi phezulu befunana nolwazi. Kube khona ithuba lokuthi kubuye kungenzeki, kodwa manje ngoba nakhu sekukhona amadivayisi ahlakaniphile izinto sezingcono, into y'tholakala kalula izinto zenzeka ngokushesha.